Ha motlakase o le siko, re pheha ka ditofo tsa kgase kapa tsona tsa mashala hape. Setofo sa mashala se setofo sa motlakase se tura ho feta sa mashala hobane motlakase o tsamaya ka pele ho na le leshala. Leshala le nka nako le ntse le tuka. Technology ya sejwalejwale e nka, e ya tura ho feta tsela tse neng re di sebedisa tsa kgale jwalo ka setofo sa mashala.

Tjhe, ke bona e se ntho e ntseng e hlokahala hobane hangata matsatsing ana bo mme haba tsebe bo ntate ba bana ba bona. Ebile ha e thuse hobane hangata bana ba bang ba sala ba kula kapa hona ho lemala. Nthwenana e se e lematsa bana haholo. E hantle haeba motswadi a tseba ngwana hae hantle hore ke wa lelapeng leo, mme a tseba hore meetlo ena ha e no lematsa ngwana ha no etsetswa meetlo e seng wa hae.

Tjhe, tsebo ya rona rele batjha ha e ngata hore re ka fetisetsa ho ba kamorao ho rona. O bona re etsa ka hohle ho ithuta? Tjhe, ha re etse ka hohle ho ithuta ka tse mabapi le setso sa rona. Re lebetse re le batjha hore re tswa kae mme se re shebile ditsela tsa sejwalejwale tsa ho phela. Dintho tse ngata tse neng di etsuwa morao kwa ha re sa di etsa rona batjha ba kajeno. Dintho tse ngata tse batswadi ba rona ba ne ba di rutuwe, rona ha re di etse. Dijo tse ngata tse neng ho thwe batjha ba kgale ba ska di ja, batjha ba kajeno ba di ja.

Ee, monna o tlameha ho tlohella dintho tse ding maikarabelong a mosadi wa hae, hoba matsatsing ana ha o sa tshwana le kgale moo basadi ne ba dula ba dutse ka tlung ba etsa mesebetsi ya ka tlung. Kajeno batho ba bo ntate ba thusa le bona ka matlong. Jwale ho beterenyana hore a ska le yena, a sebetsa ka tlung a ntshe bonyane ba tjhelete ya hae, mme mosadi wa hae a mo ekeletse. Lentswe la ho qetela la tshebediso ya tjhelete ka tlung e tlameha hore e be la mme hobane ntate o tlamehile hore a ntshe tjhelete, e be yena mohlokomedi wa lelapa. Le ha mme a ka sebetsa, mara ntate o tla tlameha hore a nne a mo nehe tjhelete ya hore ka tlung ho sebetsehe.

Re hloka seponesa se dulang se tsamaya makeisheneng a rona, se dula se patrol-a kapa re hloka bo ntate ba motse ba tiileng, ba ka nneng ba tsamaya ba patrol-a. Maponesa a ka tshwara dinokwane tsa dula tjhankaneng e se hore senokwane se tshwarwe kajeno, se nto se lokollwa hosane. Hona ke hona ho etsang hore bonokwane bo bongata metseng le metsaneng ya rona le makeisheneng.

Nka ruta batho hore motho o mong le o mong o hantle hore o hlahetswe ke bobebo itseng kapa jwang ha motho a hlokalletswe, ha ho bolele hore na lefu la motho eo a hlokahetseng le dutse hodima hae. Ba tlohelle ho etsa ekare lefu la motho le sala hodima motho a setseng hae, hore ke mofumahadi wa hae kapa ke molekane wa hae kapa bona bana ba hae, ho ke hona ho fosahetseng. Motho ke motho, mme motho o mong le mong o iphelela. And motho ha nke mafu a motho o mong a jare hodima hae ha a tsamaya.

Ee, ho baithuti ba ka rutwa ka puo ya Sesotho ba tlo atleha haholo dithutong tsa bona. Ke tjho tjena hobane bana ba makgowa ha ba rutwa ka sekgowa ba pasa ba ebile neng neng ba fuwa Afrikaans hore e ba hlalosetse hantle. And matshwao a bona a be matle haholo. Le rona, ha re ka rutwa ka puo ya rona, ra thola tlhaloso e hantle ya dipotso ka puo ya rona, re tlo utlwisisa dipotso ka botlalo. Hobane hangata re feidiswa ke hore ha re utlwisise potso hobane e ngotswe ka Senyesemane se thata haholo.

Ba rutuwe ke bo nkgono ba bona kapa ba ile di university-ing ho thola mahlale ao teng. Haebe le botsa ka taba ya dintho tsa kgale, batho ba rutang batho ba rutwa ke bo nkgono wa bona mme e fetiswa ho ya ka ka boholo jwalo jwalo. Nkgono wa nkgono wa ka, o tla ruta nkgono wa ka mme nkgono wa ka o tla fetisetsa ho mme wa ka mme wa ka fetisetswe ho nna jwalo.